Njengabagqugquzeli bolwazi, abantu abasha banezibopho zokuhlinzeka ngolwazi olunembile. Kumele bahlale benolwazi lwakamuva nentuthuko. Kumele bazindle ngalokhu abakwenzayo futhi, njengoba kudingeka. Kumele bahlolisise indaba ngaphambi kokuba bayidlulisele phambili kwabanye. Abangabhebhethekisi udaba olungamanga. Kumele bafundise abanye indlela yokuhlaziya ulwazi ngokujulile.

Iseluleko engingamunika sona ukuthi, agxile ekuzijabuliseni, nase kuzithuthukiseni, nasekuthuthukiseni amakhono akhe, kunokuba aziqhathanise nabanye. Ngingamtshela ukuthi akabungaze ukunqoba kwakhe okuncane, futhi azikhumbuze ukuthi, wonke umuntu uqala ndawana thize. Uma engaqali, uzolazi kanjani ikhono lakhe? Akekho umuntu obaluleke okudlula yena empilweni yakhe. Ngakho-ke, ngingamtshela ukuthi, if, uma kuyinto ayifunayo, nemjabulisayo, akukho okungamuvimba.

Ngingamululeka ukuthi, akenze isikhathi, enze ishejuli, lapho azosebenza ngayo khona. Engingasho ukuthi enze noma amahora awu-four, kuya kwamahlanu, lapha azobe eshicilela khona amavidiyo akhe. Kube amahora angu-four, kuya kwamahlanu ngosuku. Lapho kuzomnika isikhathi sokuthi athole isikhathi sokuphumula, nesikhathi sokwenza umsebenzi wakhe wesikole. Akhulume nezintatheli zakhe, ukuthola ukuthi ingabe ikuphi okubalulekile kulamavidiyo, okuyikhona okumele akufake ohlelweni, kunokuthi afake amavidiyo amaningi, angenamsebenzi walutho. Lokho kuzomsiza ukuthi onge isikhathi sokuthi akwazi ukuphumula, nokuthi aqale umsebenzi wakhe wesikole.

Ngokwami ukubona, ngicabanga ukuthi imidlalo edlalwa kwi-inthanethi, ingakusiza ukuthi ukwazi ukucabanga ngokushesha. Iphinde ikuthuthukise amakhono akho okuxazulula izinkinga. Iphinde ikwazi, ikusize ukuthi ukwazi ukucabanga ngokujulile nokuhlela amasu.

Ngokwami ukucabanga, angicabangi ukuthi kukhona okumele kuhambe phambili ukunokunye. Kokubili ngicabanga ukuthi kubaluleke ngendlela efanayo. Imfundo ibalulekile, kanti futhi nemidlalo, ibalulekile. Imidlalo, iqaqa ingqondo yomfundi, ngakho-ke, kubalulekile ukuthi kube nemidlalo ezikoleni, kodwa futhi nemfundo ibe khona. Abanye babafundi, uma beqeda isikole bathatha amakhono okuthi bahambe beyodlala. Ngakho, ngicabanga ukuthi, akukho okumele kuhambe phambili kunokunye, kumele kulingane.

Ukuba yingxenye yeqembu lezemidlalo, kungafundisa intsha izifundo ezibalulekile, njengezijeziso, ukusebenza kanzima, kanye nokuqina. Ukunqoba izithiyo, nezithiyo kwezemidlalo, kungasiza ingane zibe nesimo sengqondo sokuphila , ezingazuzisa kuzo zonke izici zempilo. Ngakho-ke, ngaphezu kwalokho, ezemidlalo zinganikeza umuzwa wokuthi ungomunye wabanye, kanye nokuxhumana kubalulekile.

Abagqugquzeli bezenhlalo abesebasha, kufanele babeke phambili okuqukethwe, okukhuthaza ukuqiniseka, ukuzithuthukisa, kanye nolwazi lwangempela lwempilo. Ukwabelana ngezindaba zokunqoba izinselelo , ukuzinakekela, kanye nokuqwashisa ngempilo yengqondo. Kungabakhuthaza, futhi kuhlobane nezithameli zabo ezincane. Ubuqiniso nokuba sengozini, kubalulekile.

Izikole zingaqinisekisa ukubandakanya, nokuhlinzeka ngezinhlelo zemidlalo ezehlukahlukene, ezibhekelela izintshisekelo namakhono ahlukene. Njengezinketho zokungcebeleka, noma ezingaqhudelani. Bangakwazi futhi ukuhlinzeka ngemidlalo eguquguqukayo, yezingane ezikhubazekile. Ukwengeza, izikole zingagxila ekukhuthazeni ukuvivinya umzimba, nokusebenza kweqembu, kunokuncintisana nje.

Imidlalo yaku-inthanethi ezikoleni, ingathuthukisa amakhono afana nokuxazulula izinkinga, ukucabanga okujulile, kanye nokusebenzisana. Abalulekile ukuthi abekhona ezikoleni, ngoba enza imiqondo womfundi ugijime, ucabange ngokushesha. Abalulekile futhi ezimbonini zobuchwepheshe, nedijithali. Ingase futhi yethule abafundi ezinhlelweni, ekuthuthukisweni komdlalo, kanye nezimiso zokuklama.